Bafundile futhi baqeqeshiwe, bayalazi, bayawazi umsebenzi wabo futhi banenkathalo kakhulu. Izigulane zabo zihlala zicocekile, bazinike amayeza ngexesha elifanelekileyo abo balalisiweyo. Kanti nabo bandwendweleyo bayothetha iitritimenti zabo, bayo, baye ngokugula olo suku olunye umntu eyele loo nto ayiyeleyo, engaziva banononophelo kakhulu, bayakhathala.

Bazali bam abahloniphekileyo, ndicelwe ngumntwana wenu ukuba ndimxolisele. Uye wenza impazamo enkulu kakhulu, wakhulelwa. Ndiyamxolisela, bantu abadala, ndiyazi ukuba benimthumele ukuba ayofunda. Ndiyacela nimnike elinye ithuba ukuba aqhubeleke nezifundo zakhe, ndiyazithoba, bazali bam.

Bafundi, ndiyanicela futhi ndiyanikhuthaza ukuba niyazi iCPR ukuba ibalulekile. Umntu xa ethe wamelwa yintliziyo okanye intliziyo yakhe ibetha ngamandla funeka ulwazi uncedo onomnika lona noba engakadibani nogqirha kodwa fanele uyazi ukuba mawenze kanjani na.

Into endiza kumkhuthaza kuyo kukuba azame uncedo angahlali nomntu omhlukumezayo ngoba ekugqibeleni uza kumbulala, uza kumlimaza, kwaye futhi kuzophela ukuzethemba kuye xa ehleli nje uyahlukunyezwa. Ayikho into ebangela uba ahlale endaweni ahlukunyezwa kuyo, ndimcebise okukuba makahambe aye emapoliseni ayokwenza i-protection order okanye aphume kwakuloo mtshato uba ngumtshato, kodwa makaqelelane nomntu omhlukumezayo.

Abantu bayakubalekela ukuba kuthiwe banedipreshini okanye uxinzelelo lengqondo ngenxa yokuba abafuni baziwe iingxaki zabo. Akafuni umntu aziwe ukuba unengxaki emtyayo ngaphakathi, akafuni uyikhupha ingxaki yakhe. Loo nto ke iye imenze ukuba idipreshini okanye unxinzelelo lengqondo lube lukhulu kuye. Kanti kubalulekile ukuba xa kukho into ekutyayo ekukhathazayo engaphakathi entliziyweni yakho yikhuphe, ukubalekela, ukukhusela ukuba ungabinayo idispreshini okanye unxinzelelo lengqondo. Kuphela ebantwani. Ukhona umntu omthembayo noba umnye, khuphela kuye ingxaki yakho sukucaba uzofela engxakini uwedwa.

Into eye indifikele kuqala xa ndisiva umntu kusithwa unesifo sephepha kukuthi isifo sephepha siyosulela, sifuna ukukhathalelwa, ukuhoywa ngokukhawuleza. Xa umntu enesifo sephepha fanele akhawuleze aye aluncedweni esibhedlele okanye ekliniki ayofumana unyango ngoba isifo sephepha siyanyangeka.

Imali yakho, tatomcinci, kubalulekile ukuba uyitye uyisebenzise ngendlela elungileyo uzithengele ukutya, utye ukutya okusempilweni, utywala ukhe ume ngako. Iza konela noko le mali ukuba uthenge ukutya apha endlini. Ndicinga ukuba okanye uba uyabona uba unengxakana ayoneli, uthengise noba uthengise noba ziinkukhu, uthenge iinkukhu, noba ziinkukhu zamaqanda, uthengise iinkukhu zamaqanda uthengise neenkukhu zenyama, uzenze ube bhizi ungahlalli nje, tatomncinci, ngenxa yoba uhleli endlini. Zikhiphe usebenza ukwenzele uba uzosoloko usempilweni.

Iindlela ezingagangathwanga ezinemingxunya ziyaphazamisa kakhulu ezindleleni. Xa kuthe kwakho ingozi kuleqwa kuloo ngozi, funeka imoto iphephane nemingxunya, abantu bayafa kwelaa cala. Kanti uba indlela ibilungile ingenayo imingxunya igangathiwe, bekungazoba nzima, bengazoba mane imoto ifune uba imane iphepha, ngekuba iyahamba nje kakuhle. So, kubalulekile ukuba indlela igangathwe, ibe ilungele iimoto ukuze zihambe ngendlela elungileyo.

Ndingathi yahluke kakhulu. Izinto ezasedolophini azifani nezasezilalini. Edolophini yonke into ihamba kakuhle. Ezilalini ndingathi abantu basezilalini abahoywanga kakhulu, abahoyekanga ngaphezu kwabantu basedolophini. Abasedolophini yonke into ihamba ngendlela erayithi kubo, elungileyo, kodwa abasezilalini ndibona ingathi balibalekile.

Mntana wam, kuyadliwa esikolweni kodwa wena ndifumanisa ukuba awudli esikolweni. Andiyazi into ebangela ukuba ungakuthandi ukutya kwasesikolweni ngoba ukutya kwasesikolweni kuyafana nokwalapha endlini, unezakha mzimba okufunela uba umzimba wakho unazo. Ngoku xa ungazokuthatha ukutya kwasesikolwei andiyazi uba kwenzeka ntoni mntanam.